Benghadi ba ka, dumelang. Ke na le kopo mona. Re sebetsa le bontate bana ba sebetsang tlasa lefatshe. Mokoting moo ho rafuwang teng dirafshwa tse kang kgauta le tse ding. Bothata ba ka ke hore ke bona eka ha ho be le thupello e lekaneng ya boitshireletso kgahlanong le dikotsi tse ba hlahelang. Ke ne ke kopa hore letsatsi le leng le le leng, pele ba ka ba theohela mosebetsing, ha ho be le kopano ya ditlhahiso tse ba hlokomedisang ka moo ba ka itlhokomelang ka teng. Ke a leboha.

Mpho mokgotsi, ke na le bothata ba mmematsale wa ka. O hanana le dintho tsena tsa meriana ya di-clinic. Ene nna bothata ba ka ba pelei ke a tseba hore bo ntlhoka ke ye clinic-ing. Ke na le leano la nepahetseng, Ke tla tswa mona ke re ke ya mosebetsing. Ha kena ho ya mosebetsing. Ke tla tsamaya ke ye bona mooki, ke utlwisise hore na bothata ba ka keng. Mme ha ka ba mpha meriana, ke tla dula ke e tshetse mona mokotlaneng oo ke yang ka ona mosebetsing hore ke boloke kgotso.

Ena ke kakanyo e ntle haholo ya ho fepa bana dikolong. Ke nako ya hore re le batswadi, re kopane le mosuwehlooho wa sekolo, le basuwe le basuwetsana. Re bone hore ho ba le batswadi ba bangata ba ithaopelang ho ba teng mona mosebetsing ona. Ho thusana hore bana banana ba phehelwe ka nako. Ba be le dijo tse lekaneng tse lekaneng le hore ba kgone ho ja le ha ba fihla mahae hobane ba bang ba bona ha ba fihla le mahae ha hona letho leo ba ilo le ja. Ke bona e tla ba botle ha re ka re kopanang kaofela ra etsang sena.

Ah ah! Dumela mme hle. Iyoo iyoo. Mampho wee ngwaneso, a e mme wa ka. Dipidisi tsena mona di tura hona hona hona hona hoo. O a tseba ke ne ke nahanne hore mohlomong ke tla fumana boleng ba tsona bo le tlase ba hore ekaba leshome la diranta. Ke fumana di bitsa di nturetse ka nako eo hlooho e nketsang. Ene ha ke na yona tjhelete e lekaneng ho latela theko ya tsona e phahameng e hodimo haholo. Le haebe ho thwe dintho di a tura, e seng ka tsela ena.

Aa, ha se ntho e lokileng ho hang ena ya hore e be setso se hanela batho ho thibela pelei kapa ho rera malapa a bona hantle. Thero ya malapa e a lokela haholo nakong ena eo re phelang ho yona. Batho ba hloka ba sena letho ba tlisa bana ba bangata fela ba sa tlo kgonang le ho ba thusa e be ba imetsa mmuso. Ba sotlehisa ka bana, bokamoso ba bana bo ba lefifi ho tloha tlhahong ya bona. Ha se ntho e lokileng. Batho kaofela ba lokela hore ba rere malapa.

Hai! Ho na le lelapa la Bataung mona. O a tseba bana ba lelapa leo, ha ba lebale moo ba tswang teng. Batsofe ba lelapa leo kaofela ba tshwarehile hantle ka mokgwa o makatsang. Ba a tla ka nako ya ha kgwedi e fedile. Ba ba tlisetsa dijo, diaparo ba bile ba batletswe le batho ba ba isang bookelong. Ba hlokomelehile hantle hona hoo. Ke bana ba sa lebaleng moo ba tswang teng ho hang. Nnete ke hore batsofe ba lelapa leo ba lehlohonolo.

Nna hake utlwisisane ho hang le ho isa leqheku la ka mahaeng a maqheku. Ke a utlwisisa hore ditshiung tsa hae tsa ho qetela, o lokela ho ho dula le ditloholo le ditloholwana tsa hae. A be le nako e lekaneng le bona. Ba mo tsebe a sa phela, le nna ke itlhokomelle yena ka bonna. Ke bone hore o hlokomelehile, dintho tsohle tseo a di hlokang a sa phela o a di fumana. Jwale lehaeng ke mo isa ho batho ba bang hore ba nketsetse mosebetsi oo nna ke lokelang ho o etsa. Ha ke dumellane le seo ho hang. Ho hang.

Ho bohlokwa haholo hore di-clinic tse tsamayang tsa mmuso di finyelle le mekhukhung, molemong wa hore batho kaofela ba fumane tshebeletso. Ba atametse ditshebeletso bathong hobane o ka fumana hore batho ba moo mekhukhung. Ha se boholo ba bona be leng hore ba na le mesebetsi. Ha ho bobebe ho finyella di-clinic-ing, ha ho bobebe ho fumana dipalangwang tse fihlang mono bookelong empa ha di atomela bathong ho ba bobebe ho batho hore ba ye ho tsona, mme ba fihle ba bolokehe ka dinako tsohle.

Ka pono ya ka, batho ba nang le bohloko ba HIV ba tshwerwe ka mokgwa o motle haholo di-clinic-ng tsa rona. Ba fuwa ditlhare tsa bona ba ka nako e nepahetseng. Ba amoheleha hantle hobane ha se na tshabo ya bohloko bona. Morao tjena batho ba se ba ile ba ruteha haholo ka bona. Ha ho sana ho ba nena. Ba amoheleha hantle ka mokgwa o makatsang, e bile ho ya le hore le bona ba se ba ikamohela. Haesale ntho e ba hlabisang dihlong kapa e etsang ba utlwe eka bona ha ba hantle.